Mo setsong sa gaetsho basadi ba apara mesese e metelele ya mebala-bala gomme banna ba apara letlalo la kgomo ka jaanong seo se fetogile ka gore banna ba apara masela ka dipodi le dikhipa tse di bontshang sefatlhego sa tiger mme basadi ba apara diroko tse telele tsa mmala o mohibidu kgotsa e mesweu.

Eya e ka apariwa ko meletlong e tlotlegang jaaka di-conference ka gore seo se tla be se supa kgotsa se laetsa gore ba tlabe ba itlotla ka setso sa bone.

Ke moaparo wa setso sa matelele ka gore basadi ba apara kobo ya mebala-bala e futhumalang gomme ba apara le ke diberethe tsa mebala e tsamaisanang le tsone dikobo tseo.

Aowa, diaparo tseo setso ga se tsona tse di rotloetsang bana ba gompieno go apara diaparo tse di khutshwane bana ba gompieno ba rotloetsa ke fashion-e e e tswang Amerika Borwa.

Fashion-e, diaparo, mabenyane le mekgabiso gantsi di bontsha setso sa motho ka go bontsha ditlhamo tsa setso mebala le di-pattern-e tse di amanang le boswa jwa gagwe, di ka bontsha dingwao tse di jaaka go apara kgotsa go apara diaparo tse di rileng tsa meletlo le ditumelo tse di jaaka matshwao a tumelo kgotsa maemo dikarolo tseno gape di bopa tebego di bolelela ba bangwe gore motho o tswa kae le gore o tshegetsa mekgwa e feng.

Go ya ka dinako dingwe mosadi yo nyetsweng o tshwanetse go apara diaparo tsa setso tse di jaaka scaff-o sa tlhogo lesela le le kgethegileng le le nang le di-pattern kgotsa mosese o kgethegileng mo setsong sa gagwe se dirwa go supa tlotlo ya ngwao go supa maemo a gagwe a lenyalo le go tshwantshetsang seabe sa gagwe se se tshwanang mo setšhabeng.

Diaparo tsa setso tsa seTswana di ne di dirilwe ka matlalo a diphologolo le matlalo jaaka dinku le dipudi di diriswa tse di sa tlhophiwa ka gonne di ne di bonwa bonolo mo diruiweng tsa bone di ne di tshwarelela ebile di ne di sireletsa mo dielemeteng di tshwanela mokgwa wa bone wa botshelo wa bodisa meaparo ya seTswana ke tshega leo ke le lesela la letheka la banna khiba ke apron-e aparwang ke basadi karose ke kobo kgotsa kobo e e dirilweng ka letlalo la phologolo.

Diaparo tsa basadi di tshwanetse di bontshe gore ke tsa basadi go aroganya seemo sa bona mo setšhabeng kgotsa mo setsong seo sa Setswana.

Ke di bona ele diaparo tse pedi tse di farologaneng ka gonne diaparo tsa setso tsa kgale ga di tshwane le e seng le diaparo tsa fashion-e ya gona jaanong.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa moaparo wa basadi thata ka mabaka a farologaneng go akaretsa le thutafatse ditlwaelo tsa loago bodumedi le boako jwa hisetori.

Ee, fashion-e ya segompieno segologolo go ya kwa diaparo tse di sa tseyeng letlhakore mo go tsa bong e thusa go rotloetsa tekatekano ya bong ka go fifafatsa mela fa gare ga diaparo tsa setso tsa bonna le tsa bosadi e kgwetlha dikakanyo tse di sa siamang tse di gagametsang mme e naya batho kgololosego ya go itlhalosa kwa ntle ga gago kganelwa ke tsholofetso ya tsa setšhaba.